Ifilimi engilaziko elithandwa nangaphetjheya lifilimi elibizwa ukobana Tsotsi ifilimi leli lenziwa ngomnyaka we-two thousand and six.

Umlingisi oyikutani efilimini ubonakala ngokuthi kubenguye oqalana nemiraro eminengi begodu kubenguye osombululo leyo miraro. Umlingisi oyikutani lapho okhunye ubonanakala ngokuthi abantu abanengi bangamthandisisi begodu bafune ukobana angaphumeleli kodwana ekugcineni kwefilimi kubenguye ophumelelako.

Unobangela wokobana abalingisi bamafilimi abanye bagcine sele bahlotjaniswa nendima abayilingisako. Kukobana indima yabo kuyindima edume khulu begodu abantu abanengi bayayazi nofana bayayithanda.

Iye, kungabaliqiniso ngombana kwamanye amafilimi bayakhombisa ukobana ubulelesi benziwa njani bathoma njani bebayokuphumelela ngobulelesi babo. Kodwana ebazomthetho bangaqala nabo emafilimini lawo ukobana abalelesi lawo babanjwe bunjani.

Lokhu kudima abantu abangakghoni ukubhadele i-internet ithuba lokuwabukela ngombana akusiwo woke umuntu onayo imali yokobana abhadale i-internet bona bakwazi ukubukela amafilimi.

Mina ngithanda ukubukela amafilimi kumabonwakude ngombana abomabonwakude banento ekuthiwa yi-screen esikhulu lapho yoke into ivela kuhle begodu angibhadeli i-internet lokha nangibukele kumabonwakude.

Indlela yokubukela amafilimi engabizikangako kubukela amafilimi kumabonwakude.

Ifilimi engeze ngalilibala lifilimi elibizwa ngokuthi yi-District Nine. Ifilimi leli likhombisa lokha ngesikhathi sebandlululo ukobana bekwenzakalani lisifundisa okunengi.

Amafilimi ngiwathandela ukobana lokha nangabe uzizwa unommoya ophasi nofana ungasirerhe emmoyeni uyakwazi ukuwabukela. Amafilimi enza kobana ungatshwenyeki khulu ngokomkhumbulo begodu ayakwenza ukhohlwe nangezimo ezimbi nofana into embi eyenzekileko.

Mina ngithanda amafilimu anefundiso ngaphakathi begodu lapho umlingisi oyikutani abanesifundo asifundako amafilimu afakahlangana nemindeni nabangani.

Esikhathini sanje abantu abanengi bakhetha ukubukela amafilimu ku-internet ngokucabanga kwami amafilimi abukelwa khulu ku-nternet kunokubukelwa kumabonwakude.

Umdlalo odume ukuyidlula yoke ephasini zombelele mdlalo obizwa ngokuthi, yi-Romeo and Julient. Umdlalo lo udlalwe kizo zoke iindawo ephasini eminyakeni edlula kwemakhulwini amane, four hundred years.

Zemidlalo zithandwa khulu ngombana abantu bakghona ukuhlala boke imindeni ikghona ukuhlangana lokha nazibukela lokha nayibukela imidlalo kumabonwakude begodu nabangani bayakwazi ukuhlangana boke baditjhe babukele imidlalo kumabonwakude.

Ukubukela umdlalo kumaliledinini kungenza ukobana abantu bagcine bangasaya eenkundleni zokuthintana ngombana ukuya eenkundleni kubengapha ubukele umdlalo ngesikhathi esisodwa. Umdlalo uthatha imizuzwana eminengana ukobana uphele kungaya ekuthatheni i-iri loke lokhu kungenza ukobana abantu bangasayi eenkundleni.

Mina ngithanda ukubukela umdlalo etatawini ngombana ngibona yoke into ngamehlwami iphambi kwami.

Mina ngikhetha ukufumana ilwazi lezemidlalo ku-internet ngombana i-internet yenza ukobana uthole izinto lula lihlanganisa ilwazi ongalithola kumabonwakude nemirhatjhweni.